Gore ha e etsagale thata e nka e naganang mo lefelong le ke nnang go lone e ka ba brocolli le Cauliflower. Brocolli le Cauliflower batho ba ba ntsi-ntsi-ntsi a ba e tsebe go e apeya or ba nagana gore empe and-e a se jwalo. Broccoli e monate and-e o a kgona go e apaya ka tsela tse di different. O ka e etsa as salad-e, o ka e tsentsa mogare ga raise, o ka e tsentsa wa e etsa wa e mix-a le ditapele. So Brocolli le Cauliflower di versetile and batho ba bantsi ba e avoid-a, diteng tsone a se gore a di itsege diteng empa di very versatile.

OK go jala mofuta jaaka ditapole le dipanana, go bonolo nna ha ne ke dijala ke ne ka nka tsone di-skin tsa tsone ditapole le di banana. Ka di kenya gona mo ka nne ntse ke nosetsa, ka nosetsa ka nosetsa jalo le jalo until go a be ga tswa setlhare sa teng. So go jala di-fruits it doesn't mean gore tlamele motho a ye shopong a lo di reka.

Ditamati ga golo di jalwa ka go berekisa dintho tsa ka mogare tsa teng from ko ntlong. Di beiwa mo go chesang before di ka kenywa ko mmung and gape ga di fetsa o kenya mmung, mmu o le the way go leng ka teng ka fa ntle, tlamele go be shap. ha ntse di gola tsone di ditamati tlamele di dule di nosetswa, di tshela le metsi and-e go be le letsatsi.

Rooibos e jalwa go tswa mo dipeong tse di thata mo mebung ya motlhaba ya kgaolo ya ya aforika borwa. Kwa e golang go nna ditlhatswana tse dinnyane tse di nang le matlhare a a tshwanang le nale. Matlhogela a kotlwa ka selemo, a kgaola mme a ka bodiswa mo letsatsing go thagisa teye e khebedu kgotsa a emiswe ka bonako go dira rooibos e tala.

Rooibos ka tlhago ga e na caffeine, mme e humile ka di anti-oxidant tse di ka thusang go sireletsa mmele kgatlhanong le tshwenyo ya disele go tshegetsa boitekanelo jwa pelo le go tokofatsa tshelo ya dijo. Gape e na le dithoto tse dingwe lwantshang thorego e na le di mineral-e tse di bontshang marapo mme e ka rotloetswa go iketla le go robala botoka.

Balemirui ba Rooibos ba lebagane le dikgwetlho tse di jaaka komelelo, pula e e sa bonelweng pele, di tse di thatogalang le motswatsi a disenyi le malwetsi. Tse tsotlhe di amang khumo ya dijo, dijalo mo di kgaogelang tse di lekanyeditsweng kwa sejalo se ka golang teng. Dintlha tseno di ka rarabolwana ka mekgwa ya thomegeo e tswelelang, tshegetso ya puso dipeeletso tsa dipatlisiso le maitekoto a kgwebosano e e siamang e a tokofatsang go itshepela pele le go netefatsa dipeelo tsa paka e.

Mo e ba moang gompieno ba lebagane le dikgwetlho tse di jaaka phetego ya tlelaemete. Tlhaelo ya metsi, disenyi le malwetsi le ditshwanegelo tse di tlhaloganyang tsa tlhagiso tse di tshosetsang bogobe dikhumo le boleng.

Maungo jaanong a dirisiwa mo mefuteng e e farologananeng ya ditlhagiswa tse di okeditsweng boleng go feta dijeme tsa setso matute le maungo a a omisitsweng. Go akaretsa dijo tse di botlhoswana tse di tshwanetseng mangu. Di smoothie, diphorae tsa mangu le di dessert tsa mangau a a gatseditsweng.

Mangwe a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng a akaretsa dipanana, diapole, dinamane, merera le di mango. Mangau ano a ratwa thata ka gonne a na le dikotla a na le botshelo jo bolele jwa se . A ka jalo mo maemong a bosa a a farologaneng mme a na le ditherisano tse dintsi go jewa ale fresh-e go apeiwa kgotsa le go fetola go nna dikhumo tse di jaaka matute le dilo tse di bolokegileng.

Ditapole, ditamati, diee, khabetšhe le dikgwete ke dingwe tsa merego e e jalwang thata le go jewa lefatshe ka bophara. Ka ntlha ya boleng jwa yone jwa phepho, go kgona go diriswa ka ditsela tse dintsi go lengwa bonolo le botshelo jo bo lelwa jwa .

Mabele di na le seabe se se botlhokwa mo thomegong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo. Jaaka dijalo tse kono-kono tse di tlhamelang ka dikotla tse di botlhokwa, di fepa lereo, di tshegisa tshireletsego ya dijo. Le go dira jaaka di diriswa tse di tala tsa dijo tse di futsitsweng dino le ba e fulelwa.

Temo ya wine kgotsa verty culture ke temo ya merera e e kgathagileng go tlhagisa vane. Ga se se jalo ka bo sona mme merera ke sejalo se se jwalang, mme temo ya vane e thapamisitse mogopololo mo go jalang. Go laola le go khutala merera eno go tlhagisa vane ya boleng ya bokwa wa di godimo.